U xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka u karhi u tirhisa inthanete a ku na ku mani a nga swi tivi na lava nga le kule na wena i ta ku byela hi swona i fane u tirhisa inthanete hi ndlela ya vukheta ku ri u kota ku hlayiseka na wena vumundzuku yi nga ku pfaleli ka ku humelela ka wena hi ku swin'wana swi nga ku endla i nga koti ku fikelela vumundzuku bya wena hikwalaho ka ku tirhisa inthanete hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle.

Ni nge pfumeli ku ri a hlangana ni vanghana lava a nga va tiviki a nga hlangana na vona ka inthanete hikuva ka minkarhi leyi hi nga ka yona hi hanya ka minkarhi yo tika swinene a ka ha ri na lexi hi xi tshembaka i nga kuma ku ri swikeme leswi taka loko u ta teka vutomi bya yena so u fanele a a hanya hi ndlela ya vukheta na ku n'wi kombisa ku ri ka mikarhi leyi hi nga ka yona ntiko wu le kwini especially loko swi ta ka internet.

Lexi ni faneleke ku xi endla i ku hi minkarhi hinkwayo ni nga chavi ku khoma foyini ya yena naswona loko no kumeka a nga vi na nkarhi wa ku khomiwa tibuku kumbe a va busy hi swa tiinthanete ni ta n'wi lock-a ka swin'wana a nga koti ku fikelela ni ta kota ku control-a foni ya yena hi foni ya mina.

Swi n'wi dyondzisa ku va a karhi a tiva nyiko ya yena ku yi le kwini kungari hi ku a va busy na inthanete swa n'wi dyondzisa swinene ku ri a kota ku tiva ku ri ni na nyiko ka ku endla swilo swa so ku nga ri hi ku famba u endla swilo swo homboloka a famba a endla ti-dating app hikwalaho ka .

A va ha hloniphi hikwalaho ka minkarhi ya kona na bibele ya vulavula ku ri ka minkarhi ya makumu n'wana u ta kuma n'wana hi yo mhaka leswi a swi endleka khale a swa ha endleki swa ku tshama endzilweni a vakokwana va hi hlayela switori ka minkarhi leyi a swa ha ri kona xa hina i ku tshamela ti-social media hi va busy hi tona vumundzuku bya kona ha kidnap iwa hi yo mhaka vana vo tala va lova hikwalaho ka ku rhandza swilo.

Hi mikarhi leya khale a ku tlangiwa xitumbelelani na magava laha yi tlanga na hi lavakulu ka minkarhi leyi a swa ha ri ku endleni busy hikwalaho ka mikarhi ya kona.

Vona mitlangu ya khale a yi pfuna na vana ku va kota ku tiva swo karhi na ku yimbelela na swin'wana na swin'wana leswi va fanele va swi endla leswi nga ha endleki ku vana va masiku lama xa vona hi ku famba ti-tavern a swa ha fani na minkarhi .

Lexi ni nga xi hangalasaka i ku vulavula na un'wana na un'wana le ka ti TikTok ku bula na ku kombisa ku vulavula hi ku hlayiseka ka n'wana wa xisati na wa xinuna ku ri i ncini lexi va faneleke ku xi endla ku ri vumundzuku byi va olovela ku nga ri hi ku va tirhisa social media hi ndlela ya ya ya ku vava.

Ka minkarhi leyi hi nga ka yona a ni ta ku onge hi nga hlangana hi deal-ana hi ti hi va busy na ku hangalasa mimoya ya tinyawa pay kumbe ku xavisa ti-drugs hi va xilo xin'we hi kombisa ku support-ana hi va na organization ya swin'wana na swin'wana swa mitlangu hi hlangana hi tsaka hi karhi hi endla leswinene hi karhi hi kombisa ku ri phandzi drugs phandzi alcohol hi ndlela yeleyo.

Caster Semenya u munhu loyi a nga kula a karhi a rhandza swa vutsutsumi laha a nga vuya a swi tekela enhlokweni laha a nga vona ku ri nyiko ka yena a nga tivi ku mundzuku ku nga hundzuka ku va ntirho wa yena hi yo mhaka namuntlha i tiveka matiko hinkwawo hikwalaho ka vutsutsumi bya yena na hina maAfrika-Dzonga ha tinyungubyisa hi ku hi mikarhi hinkwayo wa ha yimela ka matiko ye le handle.

Vanghana va mina tanihiloko ha ha ri ka tiholideyi hi nge hi nge se tlhelela emintirhweni a ni vona ku ri hi ti pfulela xibindzwana xa nkarhinyana laha hi nga ta hungasa hikuva hi karhi hi xi runner for nkarhinyana ku nga ri xa ku yini mara xi business-ana xa ku hi kota ku va hi karhi hi hungasa holideyi na ku va hi ti humesa hi ya hi ya tshama etindhawini ta vuhungaselo.

Ka minkarhi leyi hi nga ka yona a swa ha ri kona hikokwalaho ka ku ka minkarhi leyi ku na ti-TV ku na na ti-TikTok vantshwa va busy hi swo fana na sweswo naswona hi lahlekeriwa hi vutivi byo tala hikwalaho ka ti-social midiya.